Kunganyanzeleka ndiqeshile oonesi abaseqophelelweni eliphezulu ukuze bagade utata bajonge nempilo yakhe. Okunye, ndingamsa utata kwikhaya labadala apho azawujongwa khona nempilo yakhe baye bayinonophele.

Ndingabiza umamomncinci ecaleni xa sele abantu abakhulu begqibile ukuthetha, ndimcebise ukuba adibane namapolisa avule ityala, ambambe utatomncinci.

Abantu bakuphepha ngenxa yokoyika iziphumo ezingalindelekanga. Kuxhomekeka kwiimvakalelo okanye ukungazithembi njengezisombululo ezizeleyo.

Ndingabuza kubahlali, umntana yena uphi, usaphila? Bebebangaphi abantu bebephakathi endlini ngeli xesha kusitsha? Bayaphila na, baphi?

Ndingaqala ngokuphucula iklinikhi yethu. Ndisebenzisane norhulumente kunye nemibutho ukwandisa abasebenzi, izixhobo kunye neendawo zokwamkela izigulane, ndibize nabahloli. Ndizame unxibelelwano nesibhedlele nezithuthi, iiambulensi ukutsho, eziza kuthutha izigulane ukuya esibhedlele. Ndizame uqeqesho loluntu lufunde ngoncedo lokuqala. Ndizame okokugqibela ndisebenzisane norhulumente ukulungisa iindlela zokuya esibhedlele ukuze izigulane zifike ngexesha esibhedlele.

Mandibulise. Sinengozi esandukwehla apha kwindlela enguN two kuNorthbound indlela iOld Grahamstown Road. Sicela nithumele aboncedo, kunabantu abonzakeleyo. Besicela uncedo ngokukhawuleza.

Ndiza kuyixhasa, ndihlole inketho yezonyango ezifana nongcali wezengqondo, ndikhuthaze unxibelelwano oluvulekileyo kwaye ndiyiqinisekise ukuba ayikho yodwa kulo mzabalazo.

Ndiza kubafundisa ukuba babamkele ngobubele, basebenzise uqhagamshelwano lwamehlo, basebenzise nemiqondiso elula baze babonise umonde nentlonipho.

Ndicela inqununu ukuba iphucule ukufikelela kwizindlu zangasese, inikeze nezixhobo ezifanelekileyo kwaye iqinesekise ukuba indawo yonke ilungile. Abafundi abaphila nokhubazeko ukuze bazive bekhululekile.

Nangona iipilisi zonyango zoxinzelelo zingabangeli imiphumo emibi kubalulekile ukuqhubeka nonyango, ukuthetha noogqirha malunga nemiphumo kunye nokufumana unyango olufanelekileyo kuyanceda. Unyango aluxhomekeki kuphela kwipilisi, kukho nezinye iindlela ezifana nengxoxo kunye nokutshintsha indlela yokuphila. Uncedo lukhona kwaye unyango luyakukunceda uphile ngcono.

Imali ethunyelwa ezikolweni kufuneka ibe yanele ukuthenga ukutya okunesondlo kunye nokunezakhamzimba ukuze abantwana bafumane izondlo ezifanelekileyo zokukhula nokusebenza kakuhle. Ukuba imali ayanele, impilo kunye nemfundo yabantwana iyachaphazeleka kakhulu, kuba abantwana kuyawunyanzeleka umphakathi ube nguwo ofuneke okanye okunyanzeleke afundise kulinywe ekuhlaleni ukuze abantwana bafumane ukutya okunesondlo nokusempilweni.

Ngexesha leCOVID-nineteen ndandiziva ndikhathazekile xa abantu bengayinxibi imaski, kuba yayisenza singakhuseleki singabantu bomphakathi. Kodwa xa abantu beyinxiba kwaye bethobela imiqathango yokhuseleko ndandiziva ndinemigcobo, ndizive ndikhuselekile kangakumbi.

Abantwana abadadlana banokunceda umama wabo one-postpartum depression ngokubonisa okanye ukunika uthando kumama, ukumamela, ukunceda emisebenzini yasekhaya nokugada iintsana ezincinci, ukumkhuthaza afumane uncedo kunye nokugcina imeko ekhuselekileyo nenobubele phakathi ekhayeni.

Indlela izigulane eziphathekayo ngayo esibhedlele ayithandeki konke konke, kuba izigulane ziyahlala imini yonke iphele esibhedlele bengafumani ncedo, bengafumani mayeza. Ingancedakala ke le nto ngokuthi urhulumente angenelele ekutheni aqeshe abongi aboneleyo noogqirha aboneleyo ukuze kukhawuleze ukuncedeka kwabantu ezibhedlele, kufumaneke amayeza, kukhutshwe nezithuthi ezithutha abantu abagulayo. Urhulumente kuyawunyanzeleka afake isandla nangakumbi epokothweni ukuze kuncedeke ezi meko, izibhedlele zethu zithi zinokwazi usebenzela kwizinga eliphezulu.

Ndiyakholelwa kakhulu kwizangoma, ndiyakholelwa nakwindlela abasebenza ngayo. Ndikhule kusetyenziswa izangoma kwamandulo ngabadala basekhaya. Kukhona nabalapha kwasekhayeni abakwazizo izangoma. Ngoko ndiyayibona kakuhle imisebenzi yabo xa beyenza phambi kwethu kwaye ndiyababona benceda abagulayo belapha phambi kwethu. Ngoko ke izangoma yinto apha elungileyo kwaye ziyadingeka ukuthi zibe khona zincedisane noogqirha abaphumeleleyo.